Ezilalini kuye kuye kube nzima kakhulu ukufikelela kwizibhedlele ukufumana ukuze ufumane amayeza ngoba izibhedlele zasezilalini azinazo azinabo ubuxhakaxhaka bale mihla okunokunceda ubana ufumane izinto zakho amayeza akho ngokukhawuleza. Kuye kufuneke uye kwisibhedlele eso okanye ikliniki eyona ebe nayo ikwindawo ekude. Ngoba xa kukhona ubuxhakaxhaka bangoku uyakwazi ubusebenzisa bakwazi ukuba bakuthumele kuloo ndawo uzobe uhlala kuyo.

Into eye yenze abafana abaninzi babalekele kulo mgibe kukuba baye bathi umntu xa ecinga ukubana uzothetha ngeengxaki zakhe komnye ayicinge intobana lo mntu uzawube azabe ethetha naye akamthembi angamthembi nje uzamhleka ahambe ehlekisa ngaye kwabanye abantu. Yiloo nto umntu aye avele acinge ubana mandivele ndingayithethi into ngoba ndihleli ndizawuba yintlekisa kwalapha ekuhlaleni ngoba ndizawube ndithethe ngeengxaki zam, umntu aye andicingele ubana hayi lo mntu uyaxoka uyaxoka.

Bangamnceda ngokuba bamthathe bamse kwisibhedlele esikufutshane azokwazi ukuthetha nogqirha ukuba mhlawumbi yintoni lena iyingxaki azokwazi uba ugqirha ukuba kukhona amayeza ekufuneke amnike wona akwazi uba ugqirha amnikeze loo mayeza azokwazi ubana ayeke uba nesifo soxinzelelo.

Okokuqala, ndingazama ukuthetha naye ndimbuze yintoni eyingxaki, yintoni na emenza uba ade abe njena, kuye kwathini ukuze ukuba akakwazi ukubana akhululeke uthetha nam ngaloo nto ndiye ndimthumelele ke ngoku uba ahambe ayobona ugqirha ongakwazi ubana athe athethe naye, ugqirha ofundiswa ofundiswe ngeemvakalelo nokudakumba.

Ngokolwazi lwam mna andiye nditsho ukuba uncedo lwasesibhedlele lolona luluncedo nakolu lesiNtu andiye nditsho nakuloo uba liluncedo. Ngoba xa uye uncedakala endaweni uncedakala ngendlela okholelwa ngayo. Ukuba ukholelwa ngoba uzoncedakala ngamayeza esiNtu uye uncedakale naxana ukholelwa ngamayeza asesibhedlele uye uncedakale. Kodwa ke mna ndingathi mna ndancedakala ngamayeza esiNtu.

Mhlobo wam, ndiyakubona ukuba udakumbile ngangakumbi ngemva kokuba ubelekile. Ingaba yintoni mhlawumbi le nto ikuhluphayo? Ingaba kutheni? Ngoba ndikhe ndafunda ngale nto ikwehleleyo ukuba ingaba yingxaki xa unokuba uyiyeke ungathethi ngayo, ingakwenza ubana uphele ungumntu onesifo onesifo soxinzelelo, ngoba uzawube uyigcine ngaphakathi kuwe ungathethi ngayo. Ngoba ngoku ngento endiyifundileyo uba xa uthetha ngayo into kulapho uye ukhululeka nawe utsho uyeke nokuba ube udakumbile.

Amacebo amacebiso okwehlisa umzimba maninzi kakhulu, kodwa mna ndiye ndathi xa ndijonga amacebiso lana akwi-intanethi wona amanye wawo ayingomacebiso anyanisekileyo. Kodwa ke amacebiso anyanisekileyo ngalana wokuba ube ngumntu osoloko ezilolonga utye, utye izinto ezisempilweni. Yeyona nto ingakunceda leyo ukubana uhlale usemzimbeni wakho orayithi onguwo and usoloko usemzimbeni wakho nje orayithi ungenangxaki.

Ndingamcebisa ngokubana xa esiyifumene imali lena yenkamnkam kuzofuneka abe ngumntu ozokusoloko eyigcina imali yakhe ngoba engumntu ongekho sempilweni kakuhle okanye engumntu lona osemdala kakhulu. Ngoba abantu abadala baye bavele izigulo ongazaziyo, umntu angakwazi uba aye kwisibhedlele esikude ngoba engenayo imali yokuba aye khona. Ndingamnceda ngoba ndimcebise asoloko eyigcinile imali ukwenzela uba noba kungenzeka ntoni abe enayo imali yokuba ahambe aye kugqirha onokwazi umnceda.

Le micelimingeni mna ndandiyijamele, ndandijamelee nayo ngendlela yokuba umsebenzi endandisebenza kuwo yayingumsebenzi wokuthetha ngefowuni. Ngoku xa ufake imaski xa ufake imaski ndandiye ningakwazi ubana ndithethe kakuhle efowunini. Umntu xa ndithetha naye kuye kufuneke ukubana ndimane ndiyiphinda phinda le nto bendiyithetha kuye mhlawumbi kufuneke ndiyiphinda phinde noba kukahlanu ngoba akandiva kakuhle. Nasekuphefumleni ndandingaphefumli kakuhle ngoba yayindivala apha ezimpumlweni.

Inkqubo yokutya ibaluleke kakhulu ezikolweni ngakumbi kwizikolo ezinabantwana abancinci ngoba kulapho umntana aye afumane ukutya ngoba umzekelo kungafumaniseka ukuba umntana lowo akakhange atye ekuseni ngoku aphuma kwikhaya lakhe, ngoba kukhona amakhaya aye ahlupheke. Ngoku xa efika esikolweni afike umntana abe ediniwe engenawo nomdla wokufunda. Kodwa ke xa esefumane ukutya uye abe noko abe nawo umdla wokufunda ngoba usube nayo enawo nayo la amandla okuba angakwazi ubana amamele utitshala lo uzawube ume eme phambi kwakhe.

Xa ndinokubona kusenziwa loo nto ekuhlaleni ndingadibana okanye ndingazama ukuqhagamshelana nabantu bomthetho ukuba ndibaxelele ndibacacisele ngale nto izawube isenzeka apha ekuhlaleni yokuthengiswa kwamayeza angekho semthethweni. Ngoba amayeza athengiswa kwindawo epasiswe ngokwaseburhulumenteni ukuba ingawathengisa la mayeza ingakwazi ukunikeza ebantwini. Ngoba ukuthengiswa kwamayeza angekho semthethweni kuye kube nengxaki yokubana abanye abantu baphela begula beguliswa nayiloo nto.

Imali endakhe ndayibhatala mna ndabe ndifuna amayeza yayiyimali engangekhulu yayiyimali engangamakhulu amabini.

izisa ubunzima kakhulu loo nto ngoba umntu uye angafuni ukuba aphume kwasendlini xa ejongelwa phantsi ngoba uzawuthi mhlawumbi, uzawuthi xa ehamba endleleni abe ngumntu osoloko ehlekwa namntu namntu na amgqithayo avele amhleke. Kuyenze loo nto naye ngoku azicingele ubana ungumntu ongenguye abone uba ungumntu lona ojongelwa phantsi.